Isalukwazi sithanda ukulalela umculo oculwa ngesintu, umculo oletha intokozo, umculi oletha uthando ebantwini, umculi owenza abantu bathole ukujabula uma bemlalele. Leyo nhlobo yomculo, umculo kamaskandi. Umenza umuntu ajabule ngale ndlela eyeqile, futhi uveza nothando olukhulu.

Lezi zingxoxo zomsakazo zibalulekile ngoba ziletha okukhulu, okukhulu imicabango, ziletha imicabango eminingi kubantu bomphakathi. And nabo bezithole sebeyibona iy'nkinga ebebekade bengay'boni, mese ekuy'boneni kwabo iy'nkinga, mese beletha isisombululo sazo zonke lezo nkinga ey'khona.

Zingasifundisa ngokuthi sibize imihlangano as abantu abadala emiphakathini, sibize umhlangano wentsha ney'ngane ey'sencane esakhulayo. Sibatshele ukuthi ingozi edalwa i-inthanethi iyiphi, and ukuze ingozi ingafinyeleli kubona, kumele benzeni.

Abaculi bendawo singabaphromotha ngokuthi behlezi beba beba nendawo la abazophefoma khona, njalo ngeMgqibelo noma ngoLwey'hlanu ebusuku. Noma benga-phefomanga ebusuku, baphefoma ntambama, la khona wonke umuntu eyoba khona, lapho bayokwazi ukuthi abeculi bafufuse kahle.

Umculo kamaskandi iwona oletha injabulo ebantwini, oletha intokozo ebantwini. Abantu bayahlangana lapho, babe nothando, bathandane, belalela umculi kamaskandi. Iy'ngoma eziningi ezithandwa abantu zikhuluma ngothando, zikhuluma ngenhlupheko, zikhuluma ngayo yonke into ekhona emhlabeni abantu ababhekene nayo.

Ngingabadlalela iy'ngoma zamapiyano, iy'ngoma zamapiyano, intsha yamanje iyay'thandwa and izona ngoma ezingabenza bajayive, badanse kuze kuse ekseni. Bayazithanda, bahlangana bonke ndawonye, babe ndawonye bonke babumbane.

Ngingaletha ubuchwepheshe obukhulu, iy'ngoma zingagqama kakhulu. Zingabonakala, futhi nomsindo ukwazi ukuba uwuzwe.

Angabhekana nokuba izinto azithole kalula, futhi izinto zivele zonke, zivele zinjengoba zinjalo futhi.

zabo zihluke ngokuthi omunye ingoma uyiqhophela phansi, kanti lo omunye ingoma uyisusela ekhanda, mese eyifaka kwi-recording, khona ezokwazi ukuba ihlale ikhona futhi kube iy'ngoma ay'khumbulayo njalo. Mese eseyikhiphela, mese esey'cula-ke, ucula ama-lyrics kuyiwonawona lawo, ngobani? Usuke sekade ey'lalelile ukuthi ngayizolo wayekade eculeni.

Zokuxhumana engingathanda ukuxoxa ngazo nabafundi, ilezi zinkundla lezi abangakwazi khona ukuba benze imali, bethi befunda bebe bezenzela imali emaceleni, balekelele emakubo, balekelele ey'ndlini, bakwazi ukuthenga izinto abazithandayo.

Ngingaphatheka kabi kakhulu, ngoba phela kumbi ukuthi uthi uzikhiphile nomuntu, umuntu ubhizi ey'nkundleni zokuxhumana. Ngingakhuluma naye lowo muntu. Ngeke sakhuluma ngalutho, ngoba ngabe uthembe i-social media yakhe. Ngabe uthembe iy'nkundla zokuxhumana kakhulu. Mina okwami ukuthi ngimyeke, ngimtshele ukuthi angimthandi uma engene ey'nkundleni zokuxhumana ebe enami.

Uzoba nomthelela omkhulu kabi, ngoba i-AI ngeke ilethe iy'ngoma zomculo lezi ey'thandwa abantu, ngendlela abay'thanda ngayo.

Amadivayisi angamele abe khona ukuthi afundise ngabantu mayelana ngezobuchwepheshe, bafunde abantu ngayo yonke indlela. Uma izinto zivela, zivela bey'bona, bengakwazi ukuthi bafunde ngazo zonke lezo zinto lezo ey'velayo, bafunde ngey'ndlela okumele benze ngayo.

Umsebenzi ongenziwa I-AI ungaba muhle kakhulu, ungaba muhle. Kodwa inselela, izinselela ezingavela ukuthi abantu abaningi bengaphelelwa amathuba emisebenzi. Iyona inselela le engavela engaba nkulu kabi, ngoba inqwaba yabantu ingagcina ihleli phansi.

ngithi, le le ngxoxo esikhuluma ngayo izosiza abanye abantu. Baningi abantu abayithandayo lento. Baningi abantu futhi engabasiza, uma sikhuluma ngayo kakhulu, baningi abantu abangasizeka, njengokuthi ukuhlukunyezwa kwabantu besimame ney'ngane, abantu abaningi abayithandi leyo nto. Koda abanye asebedlulile kuleso simo leso bayayithanda, ngobani? Isuke ikhuluma ngabo uqobo.